Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se go ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe ka tsela e dipatlisiso di bontshang gore metshameko eno e dira gore ba tsaya karolo ba gaisane, mme ka nako e le nngwe ba ikutlwe ba itumelela motshameko. Metshameko wa kgaisano o dira gore batho ba lwantshana ka maano, bokgoni le maitemogelo a bone fa gape ba na le monate wa go itlosa bodutu le tlhabololo ya maikutlo a bone.

Nnyaa, ga ke nagane jalo ka gonne bontsi ba batho ba ba tshamekang metshameko mo megaleng ke bao ba e leng gore ba na le kgatlhego mo go tshamekeng mo megaleng, mme batho ba ba tshamekang mo nameng ke ba e leng gore ba na le bokgoni ebile ba rata go tshameka mo nameng. Jaanong seo ga se reye gore go nna le phokotso mo go tshamekelang ka nama.

Motshameko o na leng kgaisano e e tseneletseng, ebile o kgatlhisa ke motshameko wa kgwele wa dinao FIFA.

Didirisiwa tse se ileketeroniki tsa metshameko di amana ka tsela e e kgolo le tsela e metshameko e e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone ka ditsela tse di latelang ya kgaisano ya kgakala, online multiplayer metshameko ya maemo a a farologaneng, a di tsebe le di sebediswa, dikgoka tsa go fitlhela le go e tshameka, ditlhopha tsa bo tsaya karolo le ditlhopha tsa kgaisano le dikgaisano tsa lefelo la lefatshe le lefelo le lengwe le lengwe.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki kgotsa ya mogala o motlhajane ka ntlha ya dilo tse di latelang, pharologano ya metshameko le maemo emo a go tshameka, go tshameka nako le kae fela mo tsa motho, go nna karolo ya ditlhopha le dikgaisano, boitumelo jwa go tshameka le go itlosa bodutu.

Go tlhokagala gore motho a nne le data kgotsa Wi-Fi gore a tla kgone go tsena mo internet-eng ka fa metshameko ya teng e le e moyeng e le metshameko e online. Jaanong motshameko o nkileng ka o tshameka mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao ke o ne o tumileng.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse e ka ama botsogo jwa gago ka ditsela tse dintsi tse di tlhokang tlhokomelo, e ka go fa bothata jwa matlho le mokokotlo. Motshameko o ke o ratang thata mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao e leng FIFA ke one motshameko yo e leng mmamoratwa wa me.

Metshameko ya internet e tlhoka data gore e nne le kgaisano e e tseneletseng le e e tswang kgakala. Data e dirisiwa go romela dikakanyo tsa kgaisano, ditsela tsa go tshameka, data ya ba tsaya karolo le ditlamorago tsa motshameko tse di tlhokegang gore ba tsaya karolo ba kgone go tshameka mmogo le go kgweetsa motsamao ya metshameko ka nako e e tshwanang le ka botswerere. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka sa inthanete se se tseneletseng le se se fologileng, stable and fast internet connection.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka mabaka a latelang nako ya phomolo le boikhutso, ya kgokagano ya inthanete ditlhoko tsa ditsala le ditlhopa, boithaopo le kgokagano ya lefatshe lotlhe. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka dira dingwe tsa tse di latelang tshameke metshameko e e dirisang data e nnye, dirisa Wi-Fi fa go ka kgonega.